Balemirui banna ko mafelong a a farologaneng a sa bapang gantsi le ditoropo. Balemirui ba phedisana ka mowa o o fatshe le balekane ba bona, mme ba tshwarisana ka fa go tshwanetseng ka teng. Gantsi ba godisa leruo la bone le se ba se jalang. Ba berekisana mmogo ka dinako tsotlhe, ba bontshana le lerato go ya ka tsela e e tshwanetseng. Ke bophelo bo bontle tota bo, gonne ga go sepe se se ba tshwenyang ga ba le ko lefelong le ba nnang mo go lone.

Dikgwetlho tse di leng teng ke gore temothuo le leruo di na le bosenyi bo bontsi. Go na le batho ba ba ikemiseditseng go utswa diganana, tse di ikemiseditseng go utswa leruo. Seo ke sona se e leng gore ke dikgwetlho tse e leng gore batho ba ba nang le leruo ba lebagane le tsona. Mme go na le ditšhono tse dintsi mo temothuong le leruong, gonne batho ba ba lemang, ba ba nang le leruo le temothuo, ba kgona go thusa economy le go fepa lefatshe.

Diphologolo di ka sireletswa ka go fepiwa go ya ka tshwanno le go re kgapetsa-kgapetsa di lebelelwe fa lefelo le eleng gore di phela mo go lona le siame. Mme seo se raya gore diphologolo di ka kgona go ata sentle, mme di a nnang tse di itekanetse. Fela se tshwantse se lebelelwe ke gore ga gona sepe se e leng gore se ka ama diphologolo tseo, go nne ntse go tlhokometswe kgang ya gore diphologolo le tsone gore di kgone go phela sentle, tshwantse di tlhokomelwe.

Temothuo ya mo ditoropong e ka thusa thata batho ba e leng gore ba nna mo ditoropong, gonne ba ka kgona go ijwalla dijo tse e leng gore ke tsa bone. Ba di itlhokomela, ba ka kgona gore ga madi a seo ba ikgetlhele mo tsone tse eleng gore ba ijaletse tsone. Gantsi batho ga ba nna mo ditoropong ba reka fela dijo ko mafelong a ko teropong a a rekisang dijo. Mme ga o ijwaletse, o na le dijo tse e leng tsa mo jarateng, o ka thusega gonne o tla bo o ja go tswa mo jarateng ya gago.

Go fetoga ga tlelaemete go ama dijo ka tsela e e sa nnang pila, gonne dijo tse di jalwang di nna ntse di sa kry-e letsatsi le e leng gore le di tshwanetse, le pula e leng gore dia e kry-a, ga se pula e leng gore e di siametse. Gore go ka siama, tshwantse go nne le tsamaiso e e leng gore e ka fokotsa go tlhakatlhakana go a loapi ke mafelo a e leng gore a dira tse e leng gore di ama loapi.

Ke letsetsa borrapolase ba bangwe, ke ba itsise ka bolwetse bo bo leng teng mo diphologolong, bontsi mo dikgomong, mo dikolobeng, le mo dinkung le dipodi. Bolwetsi bo, bo botlhoko mo diphologolong. Ne nka rata gore le ditlhabe diphologolo tsa lona ka molemo o o ka di thusang gore di nne ntse di itekanetse mme di sa tshelana bolwetse bo bonolo. Go na le dingaka tsa diphologolo tse le ka kry-ang melemo go tsona, la kgona go ditlhaba mme di a nna ntse di itekanetse ka dinako tsotlhe. Bolwetse bo na bo bitswa FMD.

Balemi ba ka kry-a thuso go mafelo a tshwanang le bo NYDA le bo SEDA, gore ba kgone go kry-a thuso ya gore ba ka godisa temothuo. Fa e leng gore ba tlhoka thuso teng ka tsa madi, ba ka kgona gore ba thusiwe ka madi mo di kgwetlhong tse di farologaneng, tse ba iphitlhelang ba le mo go tsone. Go na le ditšhelete tse e leng gore di ka kry-gala, mme tshwanetse o nne le sesupo sa gore o a berekisa yang madi a o ga ba go file one, mo e leng gore o ka godisa temothuo, wa kgona go kry-a le melemo e e leng gore e ka thusa diphologolo tse .

Dikgwetlho tse balemirui ba dipodi ba lebaneng le tsone ke malwetse a a farologaneng, a tshelanang gareng ga dipodi le diphologolo tse dingwe. Se balemirui ba ka ithusang ka sone ke go batlana le melemo e farologaneng, e leng gore e ka thusa diphologolo tsa bone gore di kgone go nna ntse di itekanetse mo malwetseng a eleng gore a mantsi a kry-gala gareng ga dipodi le tse ding tsa diphologolo tse ba ruileng. Ba ka kry-a melemo, ba kgona go fepa diphologolo tsa bone gore di nne ntse di itekanetse ka dinako tsotlhe.

Go ditsela tse dintsi tse e leng gore ne nka di berekisa gore ke nne ntse ke na le metsi a e leng gore nka kgona go a berekisa go nosetsa dijwalo tsaka. Sa ntlha, se nka se berekisang ne ele go epa petse, e leng gore ga e kgale metsi le ga dipula di seo. Ke a itse gore ga ke na le petse, nka kry-a metsi ka kgona go nosetsa dijwalo tse e leng gore ke di jwadile, go sena gore ka re ke emetse pula. Ga pula e seo, ke kgona go gella metsi mo petseng, ke nosetsa dijwalo.